Ee, fa motho a tshameka o na le maikutlo a boitumelo, ka gonne o ikutlwa a fenye. Mo godimo ga moo metshameko e thusa go kopana le batho ka ntlha ya gore, o kgona go tshameka le batho re batlang kwa kgakala. Mme seo se dira gore o seke wa ikutlwa o le nosi, ka jalo seo se tsenya botlhokwa mo bontsing jwa maphelo a rena ka letsatsi le letsatsi.

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng, go fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne batho ba kgona go bapala le go gaisana le mongwe le mongwe, ba sa kopana ka mmele e fela ba dirisa megala ya bone.

Nka rata go leka fifa ka gonne ke rata bolo ya dinao, mme e na le dikgaisanong tse dintsi tse di kgatlhisang, ebile e dira gore o ikutlwe o kgethegile fa o tshameka. Mme gape e dira gore o itumelele ka boithabiso jo bo tswelelang.

Batho ba le bantsi ba rata E sport, ka gonne di dira gore re kgone go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe re sa kopane difatlhego. E thusa go ithuta bokorong jwa bo tswere-tswere, leano le tshidilo le tshirilo yamogopolo. Le fa go ntse jalo e ka dira gore motho a fetelele ke nako ya gagwe a sa iketla, kgotsa a sa dire tse botlhokwa. Ke ka moo go leng botlhokwa go lekanya nako ya metshameko, le dilo tse dingwe tsa botshelo.

Se ke se ratang thata ke metshameko ya mogala, ke gore ya nkgatlha ebile e nthusa go iketla fa ke lapile. Ke rata gore e mpotsha dikgwetlho tse ntirisetsang mogopolo le bokgoni jwa ka. Se se nthabisang ke fa metshameko e tsaya nako e telele, kgotsa e nna thata go fenya mme di dira gore ke ikutlwe ke tshwenyegile.

Fa motho a batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng go tlhokega mogala o itekanetseng, le founu kgotsa khomputara e e maatla. Gape o tshwanetse go nna le akhaonto mo sethaleng sa motshameko, metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke jaaka FIFA le call of duty, tse di kgatlhang go tsenya batho mo kgaisanong ka nako ya nnete.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

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka gonne e tshwanetse go tsamaisa ditshwantsho le dipuisano, ka nako ya nnete mo magareng ga ba tshameki. Fa o batla go tshameka o tlhoka mogala o itekanetseng, akhaonto mo sethaleng sa motshameko le di diriswa tse di maatla, jaaka phone-u kgotsa computer-a, e kgonang go tsamaisa motshameko o tlhophilweng.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo. Ka gonne ke nako e ba e tlhaselang ka yone ba itlosa bodutu le go kopane le ditsala tsa bone. Ka foo ka fa mongwe a sa batle go reka data e kwa godimo, a ka nna a dirisa Wi-Fi fa e le teng. Kgotsa tlhopa metshameko e sa jeng data thata, gore a kgone go tshameka ntle le go dirisa data e ntsi.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

Metshameko ya mo inthaneteng e ka nna kotsi ka gonne, batho ba le bantsi ba itsegeng ba ka go tsenya mo mathateng, kgotsa wa latlhegelwa ke nako e ntsi. Go nna o sireletsegile o tshwanetse go dirisa di-password tse di thata, o seke wa a abelana ditshedimosetso tsa gago. Mme o tshameka mo metshamekong e e sireletsegileng fela.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka ntlha ya go se nne le inthanete e bonya kgotsa e tswang mo dinakong tsotlhe. Gape ba palelwa ke go le go nna le di Wi-Fi i kgotsa data e e lekaneng, motshameko e bonolo motho a ka e fitlhelang ke jaaka candy crush kgotsa ludo, ka gonne ga di ke di tsaya data e ntsi, ebile di bonolo go di tshameka.

Fa nka newa tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng, nka bopa o rutang bana le bašwa ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Jaaka madi, botsogo le kitso ya lefatshe. Nka batla gore motshameko o nne le dipapadi tse di kgatlhang, mme gape o rute. Se o tshwanetseng go fetoga mo metshamekong ya mo inthaneteng, ke gore bontsi jwa yona bo tsela nako e telele fela mo kgatlhang, mme ga bona molemo mo botshelong jwa metshameko. Jwalo go tlhokega metshameko e e nang le thuto le tiriso ya botshelo.